Tota, go bua nnete, ee thulaganyo ya lelapa e botlhokwa tota, gonne e ka fedisa go nna le bana ba le bantsi ba e leng gore ga o ba naganela ebile ga wa ikemisetsa go nna le bone. Ebile, e ka go sireletsa thata, gonne batho ba le bantsi ba ntsha dimpa, ba bangwe ba ipolaya gonne ba imisitswe ke batho ba e leng gore ba ne ba nagana gore ba ba rata. Ka jalo, ba feleletsa e le gore ba nna le bana ba e leng gore ga ba ba naganela ebile ga ba itse gore ba tla ba tlhokomela jang. Tota, ee ka re thusa re le setšhaba.

Molemo wa go dirisa kgotlhopo, ke bona e le molemo o o siameng go sireletsa malwetse. Mme fela, batho ba le bantsi ba dumela gore ga e dire ga e sireletse malwetse, ga e hundred percent-e. Ka jalo, nna ke bona e le gore ya sireletsa. Mme fela, o tshwanetse o e dirisiwe ka tsela e siameng, o e dirise sentle. Fela batho ba bangwe ga ba dumele, ka jalo ke nna ke bona e le molemo, o e leng gore o a dira go sireletsa malwetse go bua nnete, gonne o tla iphitlhela e le gore o a lwala ga o sa itshireletse ka yone.

Fa motho a tsetswe ka bogole, ke bona go siame gore o mo tseye sentle jaaka a ntse. O seka wa mo kgetholola, wa tsaya gore dilo tse dingwe ga di a mo tshwanela gore a di utlwe kgotsa a di dire. Mobitse o mobotse gore a ka kgona go di dira, a nne teng, a tseye karolo go tsotlhe tse di diragalang gore le ene a ikutlwe jaaka motho a feletse a siame. Gonne bogole ba gagwe ga bo reye gore ga ese motho, ebile ga bo reye gore ga a felela. Go a bo go diragetse fela gore o tswetswe ka bogole. Ka jalo, ga itira le ene ke motho. O tshwanetse go, o ikutlwa a amogelesegile mo setšhabeng ka dinako tsotlhe.

Tota, nnete ke gore mmele o mogolo ga o a siama. Ka jalo, ke bona go le botlhokwa gore batho ba dule ba itse gore ba tshwanetse ba itlhokomele, ba je dijo tse di siameng, tse di lekaneng. Tota, go a diragala gore le fa motho a ikutlwe gore o kgotse, kampo o siame, a tswele pele a je go oketsa mmele thata. Mme fela, go na le dilo tse di tlabeng di fiwa batho, go tse di tlabeng di fiwa batho gotwe di fokotsa mmele. E le gore mme ga di dire, di feleletsa di dira gore batho bao ba nne le bokowa bongwe kampo ba lwale. Ka jalo, seo se tlhoka gore se fedisiwe.

Ke akanya gore ke se se siameng, gonne botsogo jwa bone mo setšhabeng bo botlhokwa thata.

Tota nna, go ya ka nna, ga ke bone go na le phoso epe e diriwang ke insurance-e mo go dueleng ditshenyegelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo tsa bagolo, kampo bone batsofe. Ke bona inšorense e dira tiro e kgolo thata, e ntle mo go dueleleng tlhokomelo ya batsofe.

Dipilisi tse tsa di ARV. Nna, ga ke lebeletse, ke bona di thusa e le ruri. Ke bua jalo ka gonne go na le motho o ke mo itseng, o e leng gore o ne a lwala thata. E rile go itemogela gore o na le mogare, a simolola go nwa dipilisi tse tsa di ARV. Ke fa simolola a nna, a boela seemo se re se itseng seemo sa gagwe se re se tlwaetseng sa kgale. Ke mo ke boneng teng gore dipilisi tse di a dira. Ka tota, di mofile maatla ga a sa tlhole a bonagala jaaka motho yo o sa tsogang sentle, kampo ene o nang le bolwetse o boetse seemong sa gagwe se re se tlwaetseng.

Ke a dumela gore thuto ka bojalwa e tshwanetse go simolola kwa sekolong. Re tshwanetse go gopola gore go na le bana ba ba dulang le bagolo ba e leng gore ba tshepetse mo bojalweng thata, kampo bone ba ba dulang ba nole bojalwa letsatsi le letsatsi. Go na le bana ba e leng gore ko magaeng a bone go na le ditlhoko tse dintsi, tse e leng gore ga ba di , go na le ditlhoko tse dintsi tse e leng gore di a tlhokega ko magaeng a bone, mme fela batsadi ba bone ba bona gole botoka gore ba reke bojalwa, go na le gore ba reke ditlhoko tseo ko malapeng a bone. Ka jalo, bana ba simolola e le gore ga ba sa kgona go dira sentle kwa sekolong. Maduo a bona ga a kgatlhise. Ka jalo, go botlhokwa gore thuto ka bojalwa e simolole kwa sekolong.

Dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba tshwanetse go dirisana mmogo, gonne dilo tse di melemo e dirisiwang ke dingaka tsa setso, le yone e botlhokwa mo mmeleng, gonne ba dirisa di tswa mmung. Mme batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba dirisa dipilisi, mme fela, ga di kopana, di ka thusa thata.

Ba ka thusa ka go fokotsa dilo tsotlhe tse di seng botlhokwa, ba lebelele le seemo sa motho, ba mo thuse go ya ka seemo sa gagwe. Go na le dilo tse e leng gore ga di tlhokege, tse di diragalang ko boitekanelong jwa private-e mo batsofeng. Ka jalo, motho ga a godile, o tlhoka fela tlhokomelo e e lekaneng.

Tota ke utlwile botlhoko, gonne se a se buang ke go sa lemoge gore batho ba le bantsi ba tlile go latlhegelwa ke maphelo a bone. Batho ba le bantsi ba tlile go bolaiwa ke mogare wa HIV, ka lebaka la gore ba tlabe ba sa tlhole ba bona di ARV. Ka jalo, ga ke a tshwarega sentle ke kgang eo. ARV di thusa maphelo a batho gore ba kgone go tshela. Di thusa gore mogare o o seka wa fetelela, wa tsaya bophelo ba bone. Batho ba le bantsi ba na le mogare o. Ka jalo, seo se raya gore batho ba tla latlhegelwa ke maphelo a bone ka bongwe ka bongwe.

Tota, go tswa go le botlhokwa gore baoki ba tseye maikarabelo, gonne bašwa ba gompieno ba tsene mo dilong tsa thobalano thata. Mme ba bangwe ba e leng gore ba iphitlhela ba robala le banna ba ba tona mo go bone, mme ba sa itse sepe ka tsa thobalano. Ka jalo, ke bona go le botlhokwa gore baoki ba tseye maikarabelo.

Tota, ga ke bone ditumelo tsa setso di amana le thulaganyo ya lelapa. Ke dumela gore thulaganyo ya lelapa e tsamaisana e le nngwe.

Ke bona e le melemo e dirisiwang go fodisa dijeso.

Bolwetse ba COVID bo kotsi, mo go maswe mo e leng gore batho ba ba leng mo kotsing ya bone ke batho ba ba dulang ba le bantsi mo legaeng, gonne go nna thata gore ba kgone go itshireletsa. Ka jalo, ditsela tsa gore ba ka di dirisa go fenya kgatelelo e na e nnyane.